Nn motswalle ka mokgo ke hlahileng ke le motle, ke le mosweu, nko ena yaka e tswile lebitso leo ke le fuweng ke Princess Diana. Ka mokgwa mme wa ka a lare ha hona princess e ntle jwalo lefatsheng, mme o la mpha lebitso leo hore bohle motseng ba mpoditse ka Princess Diana.

Ka SeSotho basadi ba na le metjeko e leng ya bona fela, mme metjeko eo e etsuwa ke basadi fela. Ke metjeko e metle haholo ya setso.

Modiyanywe o motle haholo mona Afrika Borwa, ke yona Modianyewe o tsebahalang e lewa baSotho ebile o hlomphehile. Mekga e emeng ebile ea e reka hore ba apare ba e rwale, empa ba tseba hore e tswa kae hobane ke ya Basotho. E metle, e hlomphehile. Le ha o tsamaya o rwetse mole wa tsebisahala hore e wela mokgatlong wa baSotho.

Ha bo batho basa bue leleme la heso e leng SeSotho. Le be leleme la re kopanyang jwalo ka ha ke tla be ke sa tsebe leleme la bona le leng fela e leng leleme la senyesemane.

Ha mosadi a hlokahelletswe a apere thapo o tlamehile a ho dule dikgwedi tse tharo hoya hotse tshelela thapo mme a seke a kopana le batho ba bang ba bo ntate. A seke a fihla bosiu jareteng ya hae, a seke a phahamisa lentswe haholo, a hlomphe ho hlompha monna wa hae a seng a hlokahetse.

Ka kgwedi ya September ho na le ho ketekwa meetlo moo eleng hore batjha ba kgona ho bona bohlokwa ba meetlo. Empa ke nahana hao ka etsuwa kgwedi le kgwedi. Letsatsing la e one bana ba ka kgona ho kgutlela setso sa bona mme ba kgona ho keteka, ba ba motlotlo ka seo ba leng sona.

lekeisheneng e leng mo ke holetseng ho monate haholo hobane o bona dintho tse ngata. O ithuta di ntho tse ngata, empa bophelo ba toropong bo bolokehile haholo hobane ha bona moferefere ona o teng makeisheneng, empa ha bona dintho tse ngata jwalo ka ba lekeisheneng.

Re ka sola batjha hobane batjha ba kgahliwe ke di ntho tse ba sa tlamehileng hore di ba kgale. Ba kgahlilwe ke dithethefatsi le ho ho ba le pelei ba sa le banyane. Batjha ha ba tsebe hore ba tlamehile ba latele eng ka nako ya bona. Re ka sola batjha ha ba ka ba mamela batho ba baholo ba ka kgona ho fihlella dintho tse ntle.

Ditokisetso tsa dijo tsa setso di monate haholo, di ntlafetse haholo. ka SeSotho ho na le moroho ke o mong wa dijo tsa Sesotho, papa, ditshifa, dipabi, jwala ba Sesotho, malamohodu, le dombolo le tse ding tse ngata. Le motoho di ngata, di monate, di matlafetseng.

Mabitso a mang a tswa ka hore ka hore na seemo seo ngwana a hlahileng ka sona ke se jwang. Matlakadibe, o ka thola hore ho no ho etsahala hore batswadi ba be le di be tseo kapa o entswe ka nako eo hono etsuwa sebe ka teng. Madimabe o ile a hone mabitso ao a latela ka hore ka nako eo ha ngwana ana a etsuwa kapa a hlaha, hone ho etsahala maemo a feng lapeng leo. Ke nako eo e batswadi ba ba fang mabitso ana a mabe.

Ho ntso hole bohlokwa hore ngwana a ka ipitsa ka setso sa ntate wa hae, hobane ke ntate wa hae wa madi. Ha e no tjhentjha, empa ho bohlokwa hape hore a tsebe le puo ya mme wa hae. A tsebe setso sa mme wa hae le sa ntate wa hae, hobane ka bobedi ke batswadi ba hae. Ho bohlokwa haholo hore ngwana a tsebe lehlakore la bo ntate lehlakore la mme.